Mmila ona wa N1 o nketsa hore ke dule ke tsamaya ho ona ka mehla hobane, o dula e le hore ke ona mmila o moholoholo e leng hore o ka nfihlisa moo ke yang ka pelenyana ka ha ke sa batle ditiehiso.

Leeto le letelele la bese leo ke ileng ka le nka, ke leeto le neng le tloha Foreisetata le lebile kwana Eastern Cape, moo teng ke ileng ka nka leeto la dihora tse supileng kaofela le teng moo ke ileng ka robala hara bosiu, ka phaphama se ke le ka hara profinsing e ngwe ka hara Eastern Cape.

Ha maemo a le tjenana, se ke tshwanetseng ho se etsa ke hore, nna ke se ka ba ka tswa ka hara koloi ya ka, ka ha ho sa tshepahale matsatsing a hona jwale, se ke tlamehang fela ho se etsa ke hore nna ke letsetse mapolesa le ba thuso ya potlako, ke ba emele hore ba be ba fihle until ho be ho le hantle hore nka tswa ka hara koloi.

Nakong eo ke neng ke qala ho ithuta ho kganna koloi, ha nka ba ka ya sekolong sa teng, empa ke ile ka thuswa ke malome wa ka eo e leng yena ya nang le koloi. Ke yena motho a ileng a nhlalosetsa tsohle kaofela tse ke batlang ho di tseba ka koloi. Empa yena o ne a le mohau haholo, a le pelo bonolo, o nthusitse hantle ka ba ka kgona ho tseba ho kganna.

Ntho ena e bakwa ke hore, boraditekesi le bakganni ba bang, ha ba batle ho arolelana mosebetsi, e le hore ho bane le dikoloi tsa poraefete tse latelang batho moo ba leng teng, e ka ba ke dipolekeng tsa boithabiso bosiu, e le hore ditekisi tsona di sebetse e le hara mpa motsheare fela.

Motswalle re palame koloi e ngwe monana mo re leng teng, tekesi ena ke sekorokoro. Tekesi ena ha o qala o kena ka hara yona lemati la teng ha le buleye hantle, ha o ka le bula hampenyana le tlo qetelletse le wetse fatshe. Mabidi a teng ha maemong a matle haholo hore a ka ba tseleng, empa fela ke leboha hore sentse ke tla fihla mosebetsing, empa le ha e le mona ke fihlile lata hobane sekorokoro sena se ke se palameng se tsamaya butle.

Tjhe, ha ke tsebe ho kganna sethuthuthu hape nka se se reke ka tjhelete ya ka, ntle le ha ele hore ke a se rekelwa ke mpho e hlahang mothong. Tabataba ke hore sethuthuthu se na le dikotsi tse tshabehang haholo ho feta tsona dikoloi, e leng hore le dipalopalo di a hlalosa mo e leng hore dikotsi tsa dithuthuthu di phahame ho feta dikotsi tsa dikoloi.

Re le baahi re ne re kopa hore, bakganni ba dibese ba ke ba leke hore ditefo kapa ditheko tsa tekete ya bese di se ke tsa lekana ho batho kaofela, empa di ke di leke hore di be theko e tlase bakeng sa batho ba baholo.

Tjhe, ha ke soka ke palama tekesi e tletseng ho feta tekano, ebile hono ho ke se nkgotsofatse hore ke palame tekesi e tletseng ho feta tekano. Ka ha hoo, ho ka baka tshitiso mmeleng mme re qeteletse re lahlehetswe ke maphelo a rona.

Ke ile ka fumana monyetla wa hore ke reke tekete e turang ya sefofane, sa first class ya majabajaba. Hona ho ile hwa etsa hore tabatabelo tsa ka di phethahale, empa ho monate haholo ka hara sefofane seno sa leeto la first class. O tshwareha hamonate, ebilane o tlisetswa ntho e ngwe le e ngwe o we hlokang le maroko a teng ka hona hara sefofane seo le dijo di ntse di kentswe hona mo.

Nako e lokileng ya hore mmila o ka lokiswa, ke nako e leng hore tsela kapa baahi ba bangata kapa bona batho ba sebedisang dikoloi, ha ba sebedise tsela haholo e leng nako ena ya hara selemo, moo ho senang matsatsi a phomolo a mangata, moo o tla thola hore mmila ha o sejediswe haholo.

Seo batho ba se hlokang ho ba nkile maeto a matelele haholo a bese, tabataba e leng hore taba ba e hloka ke dijo. Sena se etsahala hore batho ba nka maeto a malelele, ba sa nka dijo tse lekaneng hore di ka ba fihlisa moo ba yang.

Ho ne ho le monate haholo ha ke ne ke nka leeto la koloi le abuti wa ka, moo re neng re tloha hole haholo, e leng leeto le lelelele haholo. Abuti wa ka o ile a bontsha hore ehlile o tseba ho kganna, o ne a kganna ka kelohloko mme moo a neng a kgathetse teng, o ne a emisa koloi ka thoko ho tsela kapa hona karatjheng moo re kgonang ho fumana dijo le hore a kgone ho phomola a phomolele leeto lena le lelelele haholo.